Ukuze uqiniseke ukuthi abezimo eziphuthumayo bangasiza ngokushesha uma kwenzeka umlilo, kubalulekile ukwazi ukuthi banokuqeqeshwa okufanele, izinto zokusebenza, kanye nezinhlelo ezisebenzayo zokuphendula ngokushesha. Ukwazi ngemikhankaso yokwazisa umphakathi ngeziphathimandla zomlilo, kanye nokuba nemigudu ecacile yokuxhumana nabo, njengokwazi izinombholo eziphuthumayo, nakho kwakha ithemba. Ukwazi ukuthi uhulumeni nomphakathi babeka phambili ukuphepha, futhi bathuthukisa njalo izinsizakalo eziphuthumayo, kungenzeka ekuqinisekeni ukuthi usizo lizofika ngesikhathi.

Imiphakathi ingazisekela izikolo ekuhlinzekeni ngokudla okunomsoco ngezikhangibavakashi, iminikelo yemali, noma ukudla, kanye nokuba namavolontiya asiza ngokulungiselela nokusabalisa ukudla. Ukusebenzisana namabhizinisi endawo ukuthola ukudla okunesaphulelo, noma iminikelo, nakho kungasiza. Imiphakathi ingaphinde isungule izingadi zezikole lapho kufundiswa khona abafundi ngokutshala ukudla okunempilo, okungase kusetshenziswe nasekulungiseleleni ukudla kwesikole. Ukwazisa abazali nomphakathi ngokubaluleka kokudla okunomsoco nokubandakanya abazali ekuhleleni i-menu, nakho kungakhuthaza ukusekelwa. Ngokubambisana, umphakathi ungaba nendima enkulu ekuqinisekiseni ukuthi abafundi bathola ukudla okunempilo, okubasiza ekukhuleni nasekufundeni kahle.

Ukuze amapayipi omlilo asebenze kahle emlilweni omkhulu, adinga ukuba sesimweni esihle, abenomfutho wamanzi owanele, nama-nozzle asezingeni eliphezulu. Abacimi bomlilo kumele beqeqeshwe kahle, futhi kubekhona amanzi anele. Ukuhlolwa nokulungiselwa kwamapayipi njalo, kubalulekile.

Ukuxhumana okuhle nokuxhumana phakathi kwesicishamlilo nabanye abezimo eziphuthumayo ngesikhathi senhlekelele, kubalulekile. Lokhu kufezeka ngemigudu ecacile, izinhlelo ezifanayo, nokuqeqeshwa okuhlanganyelwe, ukuholela ekusebenzisaneni okungcono, ukwabelana ngezinsiza nezinqumo ezinolwazi, okwandiswa impumelelo.

Yebo, ukuhlanzeka ngokomoya ngokweqile kungabangela ukucindezeleka nokukhathazeka uma umuntu ezizwa enecala, noma esaba. Kubalulekile ukulinganisela umoya nokunakekela impilo yengqondo.

Uma umuntu enezimpawu zomkhuhlane, engaya enyangeni, noma esangomeni esikhundleni somtholampilo. Kunezinzuzo nezingozi, inzuzo ingaba ukukholelwa emithini yesintu, ukutholakala kwayo, noma ukuhambisana namasiko. Izingozi, zihlanganisa ukungabibikho kobufakazi besayensi, ukubambezeleka kokwelashwa okufanele, imiphumela emibi engalindelekile, kanye nokungaqinisekisi ngokuxilongwa. Kubalulekile ukwazi ngalezi zinto zombili, futhi kufanele kucatshangelwa ukufuna iseluleko kocwepheshe kwezempilo.

Khuthaza ukwabelana ngolwazi, ngokwakha indawo evulekile, ucele imibono, unikeze amathuba ahlukahlukene okwabelana, wazise iminikelo, futhi ugcizelele izinzuzo zokubambisana.

Kunconywa ukuthwebula amabusta e-COVID-19 ngoba, ukugonyeka kokuqala emibili kungase kunciphe ngokuhamba kwesikhathi, okwenza abantu babesengozini enkulu yokungenwa yileligciwane, ikakhulukazi izinhlobo ezintsha. Amabhusta ayasiza ukuqinisa amasotsha omzimba, avuselele isivikelo, futhi avikele ekuguleni kakhulu, ekulalisweni esibhedlela, ngisho nasekufakeni, ikakhulukazi kubantu asebekhulile noma zifo ezingaphatheki kahle.

Imvamisa, amadoda abhekane nobunzima obukhulu uma kuziwa ekufuneni usizo ngenxa yokusebenzisa kabi izidakamizwa notshwala. Isithunzi somuntu, kanye nendlela abantu besilisa bakhuliswa ngayo kungaba yinkinga enkulu, uma umuntu wesilisa engakwazi ukuthola usizo lwezempilo olufanele, noma engakwazi ukulukhokhela, kuba nzima kakhulu ukuthi alulame. Ukuba nemali, kanye nokwazi ukuthi ungaya ukuthola usizo, kubalulekile kakhulu ekutheni amadoda akwazi ukwelashwa.

Ukubhema kubeka impilo engcupheni ngezindlela eziningi, kungabangela izifo ezinjengomdlavuza wamaphaphu, kanye nesifuba. Intuthu kagwayi inamakhemikhali ayingozi kakhulu angalimaza umzimba. Ngaphezu kwalokho, ukubhema kungaba nomthelela omubi empilweni yengqondo yomuntu, kwandise amathuba okuba nexhala, noma ukucindezeleka. Kubalulekile ukuqaphela lezi zingozi ukuze abantu bakhethe impilo engcono.

Imikhankaso efana ne-Movember, isebenzisa izindlela eziningi ukuqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye. Okokuqala, yenza abantu bakhulume ngesifo, into okungenzeka ukuthi abantu besilisa abaningi abayenzi njalo. Ukukhuluma ngaso kwenza abantu bazi ukuthi sikhona nokuthi bangathinteka. Okwesibili, imvamisa, le mikhankaso iqoqa imali yocwaningo, nokweseka abantu abanomdlavuza wendlala yesinye nemindeni yabo. Ukugqamisa izindaba zabantu abathintekile nakho kuyindlela enamandla, yokuqwashisa, nokukhuthaza abanye ukuthi bahole impilo yabo.

Ukuqala izingxoxo ezinjalo kungaba nzima, kodwa kubalulekile. Enye indlela ingaba ukukhetha isikhathi esizolile, lapho wonke umuntu ezizwa ekhululekile. Kungaqalwa ngokukhuluma ngemicabango, nemizwa yomuntu siqu, mayelana nempilo, nokufa ngendlela eyijwayelekile, ngaphambi kokungena emininingwaneni yokuphela kwempilo. Ukulalelisa imibono yomunye yomunye nomunye ngaphandle kokwahlulela kubalulekile. Mhlawumbe, ningaqala ngokubuza umuntu ukuthi imiphi imibono yakhe, noma yini ayifisayo uma sekufika isikhathi. Ukuba nomusa, nozwelo kuyadingeka kulezi zingxoxo ezibucayi.

Kubalulekile ukuthi owesifazane otholwe ene-HIV, athole ukweseka okuningi. Okokuqala, udinga ukwelulekwa ngokomqondo ukuze akwazi ukubhekana nalesi simo esisha. Ukuba nabasekeli abaqeqeshiwe kungamsiza ukuthi azizwe engedwa, futhi enikezwe ulwazi olufanele nge-HIV nendlela yokuphila nayo. Okwesibili, kubalulekile ukuthi abe nokwesekwa emndenini nakubangani bakhe, noma ngabe umlingani wakhe akanayo i-HIV. Ukuba nomuntu omethembayo nokumekesekayo, kungamqinisa kakhulu. Okwesithathu, kufanele axhunywe ezinhlanganweni, noma amaqembu asekela abantu abaphila ne-HIV, lapho engahlangana khona nabanye ababhekene nezimo ezifanayo, futhi bathole ulwazi olongeziwe.

Mayelana nezinzuzo nezingqinamba zokwenza imijovo yebhusta ibe impoqo emsebenzini, kunezinto okumele uzicabange. Inzonzo, kunganciphisa ukusabalala kwe-COVID-19 emsebenzini, kungavikela abasebenzi abesengozini enkulu yokugula kakhulu, kungakhuthaza ukuba abasebenzi babuyele emsebenzini ngokwezethemba okukhulu. Izingqinamba, abanye abasebenzi bangase bazizwe bephoqelekile, futhi lokhu kungaholela ekungagculiseki, kungaba nezinselelo zokuphatha, nokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ayawuthola umjovo, kungase kube nemibuzo mayelana namalungelo omuntu siqu.